Izinto zininzi ezingathi zenzeke xa abakhweli bangaphazamiseka kuba ezi nqwelo bazisebenzisela buninzi ukuphangela, ukuya emisebenzini, ukuya kwii-appointment, neento ezinjalo ezinxulumene neempilo zabo. Iimpilo zingama. Kuye kube nzima xa sibona abaqhubi beeteksi bekwistrayikhi okanye belwela amalungelo abo. Kuye kube nzima nokutshiswa mhlawumbi, nokuchaphazeleka ngokudutyulwa kwemilo yabaphathi beeteksi. Yona ingaba yintlekele.

Yona iza kunceda kodwa kuyawufuneka uqaphele, kuba abaqhubi exesheni elinintsi baye bangakhathaleli abaqhubi beebhayisekile. Yaye kuyawufanele unxibe iimpahla ezibonakalayo, uhlale uvule amehlo maxesha onke kuba iingozi zabantu abatshayiswa ziimoto ngenxa yoqhuba iibhayisekile emigaqweni emikhulu iye ibe yintlekele, yaye wena qaphela kodwa yona iza kukunceda kakhulu.

Kwimihla yangoku izinto ziguqukile. Ukuba ngumqhubi weelori kuye kubonakele ingumsebenzi obungozi kakhulu ngenxa yezimo zamaphandle nalapha ekhaya ezweni. Ubugebengu buphakamile, bayagetyengwa mihla le kwii-highway abantu, abaqhubi beelori. Kwezinye iindawo abagqitha kuzo, abahlali baye babethe iilori ngamatye bazenzele bazithathele kuwona mthwalo lo uthuthwa ngabaqhubi beelori. Eyona nto ibonakalise ukuba iyawude inciphe ekugqibeleni ngumsebenzi wokuqhuba iilori. Yiloo nto urhulumente ezame ukulungisa i-railway, eyona nto yesitishi sezitimela ezikhoyo apha ezweni.

Ndikhumbula siganeko sithile kufanele ndiye kwi-interview eyayisetawuni kude kunale tawuni bendihlala kuyo. Kwanyanzeleka ndithathe iiteksi ezimbini. Le yesibini kwacaca uba iyadlula, ayizudlula apho, ifike apho ndiya khona. Ndacela umqhubi ukuba andishiye endleleni, kanti loo ndlela leyo akunandlela apho ndingafinyelela ukufumana izithuthi endizawuzifumana ukubuyela kule ndawo endiya kuyo. Ndahamba ibanga elide, yabe loo nto yasisifundo kum ukuthi izinto ndizenze ngendlela ithile.

Enyanisweni yona ibutriki ngolo hlobo. Kodwa into ekhoyo kodwa ilapha endaweni yokuthi ndiye ndambona lo mntu xa engabhatali okanye ndimbonile ukuthi akabhatalanga. Xa ndinabo ubungqina ndingakwazi ukuthi ndikhuphe izimvo ndixelele abantu into endiyibonileyo. Bona bazawubona benza ntoni ngaloo nto, kuba iingxabano zasezithuthini ziye zibe nzima yaye ezinye zibe, ziye bungozi.

Owu, isikhwelo esi kuthiwa sisithuthuthu siluncedo kakhulu futhi siyabaleka. Futhi sinceda xa kunekuma kwetrafiki ephakathi edolophini, yaye kulula nokuthi ungene uphuma, ungene uphuma, sincinci. Ndingakucebisa ndithi sithathe nyana kuba ixesha, ixesha elizayo ungathatha ke yona imoto leyo. Ewe, isithuthi sona sifuna nje ube ngumntu onocoselelo, umntu owaziyo into ayenzayo.

Iyawuba nzima kuba kuleqwa imali kolu tyelo, kuleqwa imali, wonke umntu ufuna ufumana eyona mali ininzi. Iba nzima indaba yokuthi abantu bangagxambulani, kungabi nezingxaki zininzi zikhoyo. Ndicinga into engenza ukuthi le nto kwehle ukuxambulisana, kuxa kunomntu womthetho ozawuhamba nomqhubi loo weteksi. Yeyona nto ndicinga ingaba yiyo engaba luncedo, ezi ezinye ezininzi azisoze zisebenze ngoba zange zasebenza.

Kubaluleke kakhulu ukuthi iibhasi zifike ngexesha kuba kungamosheka izinto ezininzi. Abantu abanokufika ngexesha emisebenzini yaye abaphathi bemisebenzi abazokonwaba tu. Abantu abaninzi bangalahlekelwa yimisebenzi ngenxa yebhasi engabambi xesha.

Into ebaluleke kakhulu phambi kokuba ndithathe uhambo olude kukujonga isimo semoto, ndijonge yonke into ime ngobumi ukuze ndingabi nazingxaki ekuhambeni. Amaphepha nayo yonke into emoto ame bumi, nakwayona imoto ubuqu bayo. Nabantu endihamba nabo funeka ndiyazi ukuba ndizawukwazi umane simane siguqulana siguqulana lo, ukwazi ukuba ndingakhali ndenze iingozi.

Hayi bo, drayiva, awunawukwazi ukudlala ngeempilo zethu. Thoba isantya, thoba isantya! Awunawukwazi ukwenza kanje, asingobantwana thina apha phakathi. Landela umthetho wendlela. Isipidi nesantya siphaa, sibhaliwe phaa sithi eighty, wena uhamba ngo-one eighty. Ayisoze yenzeke loo nto, asinako, sinabantwana thina. Hlehlisa isantya mqhubi, asinawukuyamkela le nto, ndawuthetha nabaphathi bakho. Hlehlisa isantya mqhubi.